Ndi mbadelo ya u shuma over time, over night. Ndi yone mbadelo ine vha tea u i wana ende i tea u vha yo, nnzhi nyana ngauri u shuma vhusiku a zwo ngo leluwa.

I ya kwama nga maanḓa zwimela ngori zwimela zwiṅwe zwi a bala u wana maḓi nga nṱhani ha uri mvula a i ngo na kana ho lavhelelwa uri mvula i ḓo na, i sa ne wa sa sheledze zwimela zwino zwi nga ita uri hu vhe na fa zwimela.

Zwi ita uri ri gume ri khou ṱavha zwimela zwine a ri khou ṱoḓa u zwi ṱavha nga tshifhinga tshi si tshone ngauri hu vha ho vha na vhulapfhu ha tshifhinga tsha u hula ende zwa ita uri vhathu vha vhe na nḓala vhukuma.

Vha nga tikedza nga u thusedza nga masheleni kha vhashumi vhavho u vha fha uri vha ite zwa tshikolo kana vha wana vhagudisi vha gudisa vhashumi yavho nga pfunzo uri vha bveledzise i vhe khulwane vha funzee.

Nga u ṱuṱuwedza uri vhathu vha ṱutshele kule na zwiḽiwa zwi si na pfhushi, ku, na u thusedza uri u u tsireledza zwiḽiwa kana u ṱuṱuwedza vhathu uri vha nga vhulunga hani mutakalo wavho.

Ndi nga konḓelela u thithisea nga mutsho wa u shandukaho ngauri mutsho ndi tshithu tshine ri nga si kone u tshi khonṱhoroḽa kana u tshi ita nga nḓila ine ra funa ngayo. Zwino ndi khwine u konḓelela wa tshintsha maḓuvha au wa wana ḓuvha ḽa khwinesa kana u tevhelela weather u vhona uri mutsho nga heḽo ḓuvha u ḓo vha u hani.

Tshitshavha tsha hashu tshi thusana nga u amba na muhulwane wa zwa maḓi na u ṱuṱuwedza uri a ise phanḓa na u dzhenelela uri vhathu vha swikelela vha khou wana maḓi.

Zwi kwama vhathu nga nḓila i ofhisaho vhukuma ngori hu na vhathu vhane mitakalo yavho i ya ṱavhanya ya kwamea nga u sa vha, nga u sa tsireledzea ha zwiḽiwa. Zwi kwama vhathu vha vha vhuponi.

Zwi thusedza nga u ṱanzwa mbeu nga mishonga yavho ya vhuḓi vhukuma, i thusedza uri zwi tsireledzee.

Ndi nga ita uri vhathu vha gume vha khou wana mapfhura a zwivhaswa ngauri vha kone u swikelela vha khou thusalea nga vhulimi havho.

Ngauri ḓoroboni ndi hone hune ho ḓalesa zwithu zwinzhi zwa u thusedza uri zwithu zwi tsireledzee u fhirisa mahayani.

U kwamea nga uri a hu nga vhi na zwiḽiwa zwine vharengisi vha ḓo rengisa vhane vha vha vhalimi na vharengi a vha nga swikeleli hune vha ḓo wana zwiḽiwa zwine vha vha khou ṱoḓa.

Wa u ita pfhunzo dzine dza ḓo thusa vhaswa vha, uri vha kone u swikela vha khou dzhenelela kha zwa vhulimi vha, u ne wa ḓo vha khou funziwa nga ha vhulimi, tshiṅwe na tshiṅwe nga ha vhulimi.

Zwi nga shela mulenzhe ngauri tshitshavha tshi ḓo maker sure uri tsho tsireledza mabulasi ha dovha hafhu futhi tshitshavha tsha dovha tsha vha thusa vhalimi nga u renga zwe vha ṱavha.

Zwi vha kwama ngauri vha ḓo wana, ḓo wana hu si na hune vha ḓo lala hone kana hu si na hune vha ḓo bikela kana u ṱambela zwi vha zwi zwavhuḓi vhukuma zwi a vha kwama sa vhashumi vho no shuma bulasini.

Zwi ita uri mitengo i swike hune ya ḓo gonya vhukuma lune vhathu vha ḓo balelwa u i swikelela.

Ndi zwa uri hu ḓo vha na khalaṅwaha, zwivhuya ndi zwa uri hu na khalaṅwaha dzine hu a vha na zwimela zwine zwa ḓo ṱavhiwa zwa ita uri vhatholi vha wane tshelede vhukuma na vhashumi vha kone u wana vha khou hola tshelede i pfhalaho. Zwivhi ndi zwa uri hu na khalaṅwaha ine vha ḓo balelwa u wana zwimela zwine zwa ḓo ita tshelede zwa zwa ita uri vhashumi vha swike vha si kho wana hola tshelede yo linganelaho.

U nga ita nga u ṱavhanya wa swikelela hune wa ḓo zwi rengisa nga u ṱavhanya zwi saathu tshinyala kana zwi vhea fhethu hune wa ḓivha uri zwi nga si tshinyale kharali u khou balelwa tshifhinga tsha u ṱavhanya u zwi rengisa.

Nga u shumisa tshiendedzi tshi sinaho mathada tshino gidima vhukuma tshine tsha ḓo ita uri u ṱavhanye u swika hune wa khou ya u rengise nga u ṱavhanya zwimela zwi tshe na mutakalo.

Dzi nga itwa nga u swikelela kha dzi radio kana kha dzi founu u ita uri vha kone u dzi vhona kha internet. Ndi hune vha nga swikelela uri vhafumakadzi vha kone u zwi vhona.

Nga u vha fhaṱela fhethu hune vha ḓo lala hone, fhethu hune vha ḓo dzula hone vhashumi vha nga u fhaṱa fhethu hune ha dzula vhashumi vhavho. Vha maker, vha ita uri hu vhe fhethu hune tshiṅwe na tshiṅwe tshi hone, vha ita uri hu vhe na fhethu hone hu vhe fhethu hune tshiṅwe na tshiṅwe tshi hone na vhulalo hu sharp tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga ngona.

Ndi mvelele dza zwithu zwine a zwi ngo ḓi tika nga kilima ndi dzone dzine dza ḓo itela ngauri hu ḓonvha hu si na, hu si tshe na tshifhinga tsha vhuleme ha kilima.

Ndi zwa u shuma sa general worker, u shuma u fula zwimela zwezwi mishumo yenei i sa dini.

Ndi ḓivha uri makhaha ha nga zwithu zwi ngaho mugayo u a kona u shumisa u ita mukapi kana wa bika vhuswa ha makhaha.

Zwi kwama nga nḓila i si yavhuḓi vhukuma ngauri vha ḓaḓa vha balelwa na u ḓivha uri mushumo wavho wo tsireledzea naa kana u nga ḓi sokou fhela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe so zwi kwama muhumbulo wa vhashumi vha bulasini nga nḓila a si yavhuḓi.

Ndi u ita migwalabo kana a lwa na, a lwa na vhoramabindu kana vhathu vho tholaho vhathu kharali vha si khou vha fara zwavhuḓi nga nḓila yo ya khwine ndi wone mushumo wa madzangano.

Tshi a vha tikedza nga u vhafha tshelede naho vha sa khou shuma. Tshi vha tikedza nga maanḓa ngori vha ḓiwana vha si na masheleni zwino tshi vha thusa nga u vha fha masheleni ane vha ḓo, vha ḓo a ṱoḓa nga tshifhinga itsho.

Ndi funesa nga maanḓa mukapu wa makhaha ngori ndi wone une u ngita uri ndi vhe na mutakalo wa pha na, na na maanḓa a uri ḓuvha ḽoṱhe ndi vhe ndi na maanḓa.

Ndi ha u ya vha guda nga ha vhulimi u itela uri vha kone u ḓiwana vha khou wana tshenzhemo iṅwe nga ha vhulimi.

Ndo lingedza u ṱavha mutshaini, ndi wone zwe zwa mmbalela ngauri ho vha hu si na maḓi, maḓi a khou konḓa vhukuma. Ndi zwe zwa ngita uri mutshaini u bale u hula wa balelwa u ya, u hula nyana ndi thaidzo ya maḓi.

Vha nga ḓi ṅwalisa kha muvhuso kana vha zwi ita thungo vhone vhaṋe mara khaedu ndi ya uri zwi a itea uri masheleni ayo vha lenge u a wana.

Vha nga fhungudza khombo nga u thola masecurity ane a ḓo vha a khou gada fhethu hune vhashumi vha khou shuma hone. Na uri vha vha itele fhethu hune ha vha na mavhone ano ḓo vha thotsha masiari na vhusiku vha tshi khou shuma.

U ṱuṱuwedza uri mutengo u tse badi zwine zwa ḓo sia vhoramabindu vha si khou wana tshelede iṅwe ine ya ḓo vha thusa vha sa wane khemeshini ngauri zwithu zwi vha zwo zwo tshinyala lune a zwi rengisei nga mutengo wa nṱha.

Zwi kwama ikonomi ngori i ḓo swika hune ya tsa vhukuma ikonomi ya vha kha tshiimo tshi si tshavhuḓi zwi a i kwama nga maanḓa.

U kona u ḽi vhona nga u tsheka mutsho ndi hone u tshi ḓo kona u vhona uri ḓuvha iḽi ḽine wa ḓo ṱavha ngaḽo zwimela ḽi ḓo vha ḽo dzula nga nḓila ifhio ndi hone hune wa ḓo kona u vhona uri u nga ita hani.

Zwi a kwama pfhushi nga maanda ḽu si lwavhuḓi lune zwi sia zwiḽiwa zwi si tshena pfhushi ende zwi a zwi tshi thusa nga maanḓa ngori zwi ambo ḓi vha na phambano khulu ya zwiḽiwa.

Nga u vha fha tshelede ine vha i wana vha si khou shuma ine ya vhidziwa u pfi paid leave. Eyi ḽivi iyo vha vha vha khou dzula mahayani vha si khou shuma mara vha khou wana muholo.

Dzi a rengiswa kana dza shumisiwa hafhu ngauri mithenga ndi zwithu zwine vhathu vhanzhi vha zwi shumisa vhaṅwe na dzi ṅanga vha dzi, shumisa vhaṅwe vha zwi shumisa u zwiṱuma kha zwiambaro zwavho so mithenga ndi zwithu zwine zwi a shumisiwa azwi laṱiwi.

A zwi dzhii tshifhinga tshilapfu ngauri ndi u toi ṱhukhula nga nḓila ine wa vhona uri unga i ṱhukhula ngayo zwavhuḓi lune a lunga ḽi tshifhinga. Ende zwi itea uri mushumo u shuma zwavhuḓi musi yo ntshiwa mabesu oṱhe ya sala isina na besu na ḽithihi and yo tshetsheleliwa tshidele.

Zwo ya nga u fhambana kha lukanda uri ndi lukanda lwa mini kharali hu lwa khuhu lu bikwa na ṋama kharali hu lwa dziṅwe zwi zwifuwo lu a omisiwa lwa shumisiwa.

Lukanda lu ngaho lwa tshifuwo tsha kholomo lu a shumisiwa u ita mirumba lu a omisiwa lwa shumisiwa u ita mirumba ya u lidza dzi kerekeni kana mishumoni.

Hu ṱoḓea maḓi ano fhisa vhukuma uri a kone mabesu hezwi utshi kho abvisa a ṱavhanye abve and ahuthu ṱoḓea maḓu a tea uvha o tuvdziwa nyana zwiṱuku uitela uri asatu fhisa khuhu yoṱhe a vhibva.

A ya vheiwa fhethu hu dudelaho vhukuma kharali a sathu vuliwa mara kharali a vhuya a vuliwa a teya u vheyiwa fhethu ho rothola nyana.

U ṱhogomelwa nga u tshekha vhupo fhethu hu ne wa khou ṱhavhela hone ndi hune wa tsheka hone mutakalo not wa sokou ṱhavha wa ṱhavha huṅwe na huṅwe.

Kha kusi kwa hashu ahuna miraḓo ine ya shuma u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba.

Muṱani wa hashu ahuna mara zwi hone vhuponi hanga zwa u fhiriselwa kha muṅwe muthu zwa sialala zwa u bvisa lukanda.

Kha vhupo ha hashu ahuna zwa u ṱhavha zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi nga nnḓa ha musi muthu a kho to zwi ṱhavha ene muṋe for uri a zwi ḽe mara a zwiho a tshiho tshifhinga tshine zwi a ṱhavhiwa.

Vha ṱhukhula khuhu nga zwanḓa vha tshi khou ṱhuvhula mabesu mara u i tshetshelela vha shumisa dzi phanga.

Ahuna muthu ono to shuma u rengisa mukumba wa zwifuwo nga nnḓa ha musi zwifuwo zwofa zwezwo ho fa ṱhamusi kholomo ndi hune muthu muṅwe anga ri u khou humbela u renga.

Maga ndi a uri hu tea u wanala dzi phanga dzino pfa vhukuma utshikho tshetshelela mukumba wa mbudzi kana wa nngu ngori wo oma vhukuma lune u ṱoḓa na muthu are na maanḓa a tshi.

Maitele a u hama ndi musi kholomo vho i valela fhethu hune ho tandekanyiwa nga dzi thanda lune i nga si kone u shavha kana u ya huṅwe fhethu ya vhofha na nga thambo ha vheiwa tshibakete nga fhasi ha maḓamu ayo ha kona u hamiwa.

Ee ndo no ṱhukhula khuhu yo vha i sa khou konḓa naluthihi ngauri khuhu ndi tshiṅwe tshifuwo tshine a tshi na marambo o khwaṱhaho tshone tshiṋe a tshi ngo khwaṱha lukanda lwa tsho alu ngou khwaṱha tshiṅwe na tshiṅwe.

Ndi tshe ndo to shela mulenzhe kha u vhulaya khuhu ngori hahashu ha hu sina muthu ane anga tshea khuhu heyo uri ife hovha hu kho tea u tshea nṋe ndo no to shela mulenzhe kha.

Nḓila dza sialala dza u vhulaya zwifuwo fhano a dzi tsha shumisiwa vhuponi hanga hu vho shumiseswa nga maanḓa nḓila dza tshizwino.

Hu ṱoḓiwa vhathu vhanzhi vhukuma vho fara vha fara muṅwe na muṅwe a fara lufhanga lwawe ya tshetshelelwa u swikelela i tshivha zwipiḓa.

Ndiya u tsheka uri fhethu hune ha khou vhulaelwa tshifuwo hone ho tsireledzea vhukuma ahuna tshika.

Dziṅwe dza dzi thaidzo ndi dza uri fhethu hune vha vha khou hamela hone ho ḓalesa mashika ngori ndi zwithu zwa mahayani. Dziṅwe thaidzo ndi dza uri vha wana kholomo dzine dza khou hamiwa mafhi dzi si na mutakalo ngauri dzivha dzi songo thoma dza tshekhiwa uri mafhi ane akho hamiwa khadzo.

Ndi dza u mbilaelo dza dza mutakalo ndi dza u ṱhavha khuhu fhethu hune a hu ngo tsireledzea kana fhethu hune ahuna mutakalo hune hunga sokou vha na zwitzhili. Vha nga dzi iledza nga u ṱoḓa fhethu hune ha tovha fhethu hune ha shumiwa u ṱhavhiwa dzi khuhu havha na mutakalo vhukuma lune muthu a tshi ṱoḓa u ṱhavheliwa khuhu yawe a isa hone.

Ndi dza uri zwifuwo zwihulwane zwi ngaho dzi kholomo na mini zwi mbo ḓi vha na mannḓa vhukuma zwa lwa na vhalimi avho kharali zwi kho vhona uri hafha zwi nga zwi kho.

Khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi dza u shothelwa ha zwithu zwishumiswa zwine vha nga zwi shumisa musi vha tshi khou bvisa lukanda lwa kholomo.

Ndiya u tsheka fhasi na hoṱhe nga matungo hanefho hune vha khou hamela hone kholomo uri vha nga si nga si wanele zwitzhili naa kana zwiṅwe zwithu zwine zwa ḓo thithisa.

Ndi mushumo u ngaho u bvula dzinguvho, u tibula matombo ndi wone mushumo une wa itiwa kha vhurereli ha vhulaya zwifuwo.

Ndi ha u guda matshetshele uri kharali a khou tshea hafhanoni zwi ita hu mbo ḓi itea mini tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha tsha ḓo muthusa nga maanḓa uri a kone u vha muthu ane a ḓo ḓiwana akho vhulaya tshifuwo nga.

Ndi ha u wana vhathu vhagudisi vha makone vho ramakone vhane vha ḓo gudisa uri uḓi wane u khou ṱanzwa lukanda lwa tshifuwo zwavhuḓi. Na u shumisa maḓi manzhi a u fhisa nga mannḓa.

Ndi zwishumiswa zwi ngaho dzi phanga, makhavha ende zwi a ṱhogomelwa nga maanḓa musi u khou zwishumisa ngori zwi a pfha vhukuma lune zwi nga ḓiwana zwo u tshea.

Ndi zwishumiswa zwi ngaho ma bakete nga maanḓesa na magilafu hutshi kho hamiwa mafhi a kholomo kha vhupo ha hashu.

U bvisa lukanda lwa khuhu zwo leluwa nga maanḓa ngori lukanda lwa khuhu ndi lusekene, ende kanzhi a lu bvisiwi lu dzula lu henefho lu tshetshelelwa lu hone haneyo. Zwa lukanda lwa lwa zwifuwo zwino mama ndi ludenya vhukuma lune u tea u to dzhia tshifhinga tshilapfu wa lusenda kanzhi hu vha hu mukumba.

Zwo shanduka nga maanḓa ngauri zwa zwino hu na fhethu hune mafhi a to vheiwa hone a tshi fhedza u hamiwa a kiḽiniwa. U fhambana na zwakale ngori kale vhathu vha vha vha tshi sokou hama vha sefa vha fhedza vha a nwa orali vha songo thoma vha tsheka na uri mafhi aya a nga shuma lini nahone lwa tshifhinga tshingafhani.

U ṱhukhula khuhu zwo leluwa vhukuma zwi dzhia tshifhinga tshiṱuku vhukuma kana tshilapfu zwi bva kha vhone uri vhone vho dzhaya u swika gai, mara mathomele ndi anea a uri ui shidzhe mukulo u i pange baketeni u shele maḓi a kho fhisaho vhukuma nga ngomu hayo hanefho u i ṱhuvhe u i ṱhuvhe yoṱhe mabesu hafho u tshi vhona zwori mabesu oṱhe o bva ndi hone utshiḓo thoma u i tshetshelela.